Indlela ekunophuhliswa ngawo lwamashishini ke ndicinga ukubana kubakho utyalomali kula mashishini ngoba ke ufumaniseke uba uninzi lwabo abantu benza lo msebenzi, imali iphuma kubo. Kanti ke uba urhulumente ngakhe lo msebenzi awuthathele ngakuye kube yinto akhupha imali okanye kube yinto ayixhasayo yena njengorhulumente ubana kubekho amaziko apho abantu baza kufunda khona baphume neempepha zalo msebenzi, yenye into endicinga uba kungenza uba noko barhole imali ethe xhaxha.

Ndingamcacisela ndithi intonjane ke lisiko lesiXhosa lokudlulela ebufazini, liqhutywa kakhulu ke phaa eMpuma Koloni, eMzantsi Afrika ke apho ndikhoyo mna. Eli siko ke lenzeka emva kokuba intombazana iye exesheni okokuqala. Esi ke sisithethe esibonakalisa ukukhula kwentombazanana ngokwesondo kunye nokukwazi ukukhawula.

Mna ngokoluvo lwam ndingathi ke zizinto nje ezimbini ezikhabanayo. Ngoba ke ubuKristu bubodwa, ubuntu bubodwa kwaye ke uKristu kwincwadi yakhe ayibhalileyo uthi ke ze singanquli Thixo bambi ngaphandle kwakhe. Abantu ke esiNtwini ke banqula ke abantu abangasekhoyo. Loo nto ke iye ikhabhane kancinci ke nobuKristu.

Kungelaa xesha apho ke ilizwe lethu belijongene neCOVID-nineteen. Siye emngcwabeni ke eLady Fere, apho ke safika ke uze ukhumbule ukubana xa kuyiwa kule mngcwabo ngelaa xesha leCOVID, kwakufuneka abantu abalapha ngaphakathi kule ndawo kuqhutyelwa kuyo isingcwabo babengamashumi amahlanu. Kwaye kwacaba ke siye sangabantu abadlulileyo kakhulu ke kula mashumi amahlanu kulapho ke kwafika amapolisa khona ezama ukuba abantu kushiyeke abantu kakhulu ke loo nto kuba yayiyinto enqabileyo ngoba ke izingcwabo ke azifani zibe zendawo ezinabantu abambalwa kangokuba abantu abaye emngcwabeni sukube ingabantu abaya uyokuxhasa abahlobo babo okanye izihlobo zabo, yaye yothusa kakhulu ke loo nto.

Intonjane lisiko lesiXhosa lokudlulela ebafazini eliqhutywa eMpuma Koloni eMzantsi Afrika, apho ndikhoyo ke. Isiko lenzeka emva kokuba intombazana iye exesheni okokuqala ikwasisithethe ke esi esibonakalisa ukukhula kwentombazane ngokwesondo kunye nokukwazi ukukhawula.

Ukukhulela ke ezilalini njengomntana uqala kwam isikolo kwakufuneka ke umakhulu avuke kusasa ayobasa phandle, abeke amanzi ze sivuke ke nathi ke sondlule oomandlalo bethu silindele amanzi abekwe phandle abe shushu sizokwazi ukuvasela evaskomini ke sizokwazi ukuya esikolweni. Ukuya ke esikolweni ke kwakunguganyana inoba ke wawuyihamba imizuzu elishumi ukuya kwishumi elinesihlanu. Uzawuthi chu ke ngeenyawo ke nabanye abantwana, ninqumle ke loo amathafa, ninyuke nezo ntaba zincinane niyokufika esikolweni.

Apho ke ndihlala khona izithuthi zihamba emveni kweyure, ukuba ke uphoswe sisithuthi esiphuma ngentsimbi yesixhenxe, uyawukhwela isithuthi ngentsimbi yesibhozo ukuya kwintsimbi yesithoba. Kwakusenzeka ke intoba ndiye kudliwanondlebe lomsebenzi, kwakucaba ke andikwazanga ukuvuka yandiphosa ke isithuthi sokuqala esiphumayo. Ndayosifumana ke ngentsimbi yesibhozo yabe ke udliwanondlebe olu lwam luqala ke ngentsimbi yesithoba edolophini. Kodwa ke ndincoma ukukwazi ukukhawuleza komqhubi ngoba ke ndalenza ixesha nangona ke nto ndafika sendibile ndimaxhapheshu koloo dliwanondlebe.

Ndicinga uba bazame ukuba xa bethathe ikhefu emsebenzini bakhe bahle babheke ezilalini bayozibonakalisa ukuba bangabantu abakhoyo kunokuba babuye njee xa kufuneka kungcwatyiwe kubo okanye kwenziwe umsebenzi. Ngoba loo nto ke ingabangela into yobana abantu baselalini babone into yobana akukho nto yelali bayaxabisileyo. Ngoko ke ufumanise into yobana bayakwaywa yilali leyo. So, ndicinga uba kubalulekile into yoba xa bethathe ikhefu emsebenzini bazame ukuba bahle babheke ezilalini.